Dilo tse di sekasekiwang ke dibanka fa o amogela kopo ya karata ya sekoloto ke ka gore a mme a o a bereka mme a o kgona go busa madi ao ka nako le tse dingwe.

Go na le karata ya dikoloto, go na le karata ya banka e o e dirisetsang fa madi a tsena jaaka madi a o a fiwang ke mang kgotsa fa madi a gago a kgwedi e fela a mmereko a tsena mme fa o dirisa karata ya sekoloto, o itse gore madi ao ke a sekoloto mme o tlamehile o a buse gape a na le dilo jaaka bo di-interest-e tse di mo teng ga madi ao.

Hisetori ya gago ya go adima madi e botlhokwa thata fa o dira kopo ya karata ya sekoloto ka jalo ba batla go bona gore a mme, a o a kgona go patala madi ao mme ga o na le hisetori e e sa siamang ya go adima madi mme o sa a buse, kopo ya gago ya go dira karata ya sekoloto a nkake ya atlega ka gonne ga o kgone go busa madi ao.

Fa o dira kopo ya karata ya sekoloto o tlamehile o netefatse go mme madi ao a sekoloto a o a kopang o kgona go a busa mme o tla kgona jalo fa ba bona hisetori ya gago le gore a mme o na le bokgoni jwa go a busa one madi ao.

Go botlhokwa thata fela go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto pele ga o ka dira kopo eo le gore o itse gore fa o dumalana, o dumalana ka eng o sa dumelana fela o sa tlhaloganye empa morago e be e nna e ka re o dirile phoso kgotsa ga wa dumalana mme e go botlhokwa thata fela go tlhaloganya.

Go botlhokwa thata gore o nne le kitso ka tsa madi gore fa o dira tshweetso ya go dira karata ya sekoloto o bo o itse le go kgona le go dirisa madi sentle gore o sa iphitlhela o le mo mathateng a gore o dirile sekoloto se e leng gore morago ga o kgone go se patala.

Banka e dirisa dilo tse dintsi fela go netefatsa gore fa o dira kopo ya sekoloto e kgone gore a mme o atlegile kgotsa nnyaa mme ka jalo e kgone go ntsha lebaka mme yone e dira le gore e bone gore a o kgona le go kry-a gore le go nna le sone sekoloto seo go ire kopo eo mme ga ba bona gore ga o kgone ga ba go neye kopo eo.

Go nna le overdraft facility ga se selo se sentle e seng ka gonne e raya gore ga o a kgona go patala sekoloto sa gago mme banka e kgone go tsaya ditshweetso mme e dire ka bojotlhe gore o kgone go patala madi a o a kopileng eo gape e ya ko goreng o nne le kitso e ntsi ya gore o kgone go dirisa madi ao sentle mme le a o dira yone kopo eo ya sekoloto o kgone go patala sekoloto seo.

Fa o dirisa madi a a fetang a o a adimileng mo account-ong eo e nna yone re e bitsang overdraft, e ka etsa go o fetile madi a o tshwanelang go a dirisa mme banka yone fa o dira jalo ya tsenya le one jaaka o a adimile mme wena se o ka kgonang go se dira ke go itse gore le a o dirisa madi o a dirisa jang gore o sa feta yone madi a o a adimileng.